Iindlela ezisetyenziswayo kule mihla zokuxhela ezithi zisetyenziswe, kuye kusetyenziswe ibhozo apho kuye kusikwe loo nyamakazi entanyeni. Leyo isetyenziswa kakhulu emakhaya. Zikhona nezinye ezifana ne-mechanical stunning, i-electrical ne-gas stunning.

Njengamnikazi wesilarha, inyama ndiyithenga kubafuyi basezilalini kuba inyama yabo isezingeni eliphezulu kwaye isempilweni. Ndixhasa abafuyi basezilalini kwaye ayonakali, ayonakali msinya kuba ayihambi umgama omde. Inyusa uqoqosho lwendawo, yakhe ubudlelwane nabafuyi, ingakumbi ixhase nabahlali besixeko, yehlisa nenani lokungcola, ngamakhumsha i-waste packaging.

Ndiye ndixelele abathengi bam phambi kokuba imoshakale inyama, ndehlise amaxabiso abe semazingeni aphantsi kwaye ndiye ndinikezele kwaba bangathathi ntweni phambi kokuba yonakale. Ukhumbule inyama eyonakeleyo yenza izigulo. Ndiye ndiqinisekise futhi usongelwa kwayo isongelwe kakuhle ngendlela efanekileyo , izinga lwe-temperature lisemgangathweni kwaye ndiye ndisebenzise i-system iFIFO, first in and first out.

Ekufuyeni iinkukhu kukufundisa umonde, inkathalo noxanduva. Ayizonto zinzima zona ukuzikhathalela nangona zisebenzisa kakhulu. Sisifundo esinomvuzo kwaye uyazinakekela nazo, nazo zikunike oku zinako. Futhi ziyakhawuleza nokwanda.

Imicelimingeni othi udibane nayo ekufuyeni iihagu yingxolo yazo, ivumba lazo, indawo nesakhiwo zibangela ubumdaka. Amaxabiso aphantsi entengiso, iindleko zokutya kwazo, iifidi, izifo ezifana ne-diarrhea, i-swine flu, nezinye iinkxalabo ngentlalontle yezilwanyana.

Ityhuna yintlanzi yamanzi etyiwa ethi ityiwe iluhlaza okwesushi okanye uyigcade. Iyafumaneka nasetotini, canned ngesilungu. Yintlanzi enezakhamzimba ezifana neprotheyini kwaye ne-omega three fatty acids.

Amaphulo wezolimo aqhutywa ngurhulumente aza namathuba omsebenzi kulutsha kwaba badala, bakhe ubudlelwane namanye amazwe kwezorhwebo, alwe indlala apho kunqongophele khona ukutya kwaye adibanisa imiphakathi ingakumbi iindawo ezifana esezilalini.

Uqale uvungule umhlaba usebenzisa ikhula okanye itrektara ukususa iingcambu nezityalo ezikhule ngaphezulu nangaphantsi komhlaba. Uwuhlakule, emva koko ugalele okanye wongeze umgquba ukuze atyebe umhlaba lowo.

Amathuba, amathuba akhoyo ungaqala usebenzise umhlaba okhoyo apho uhlala khona. Zikwakhona nee-learnership, ii-internship, nee-training zikarhulumente ezixhasa ukulima nezifundisa . Namaziko ezemfundo akhona amasebe abekelwe ezolimo nezemfuyo kubadala nakulutsha, ingakumbi nakumafama.

Ubaluleko lwenkxaso kwicala lezolimo nezemfuyo lubaluleke ngokuthi lize nokutya oku sikudinga imihla nemihla ukuze siphile, iza nemisebenzi kwaye lunyusa ezoqoqosho nezorhwebo, iphucukise iindawo ezifana neelali.

Njengamphathi wefama, isigqibo sowufaka isivuno sam kwi-inshorensi sivela kwizimo zezulu ezithi ziqubule, ezifana neemvula ezinkulu nemililo, ezithi zibulale isivuno. Kwaye ziye zisishiye sisematyaleni, kube nzima ukubhatala abasebenzi kwaye kube nzima utyala futhi nokuthi kungabikho nangeniso eliza nazo izityalo.

Imfuyo ibalulekile kuqoqosha lwasemakhaya. Ibonelela ngokutya okufana nobisi, inyama kwaye ikwasisityalo somsebenzi kubantu abaninzi, ikwancedisa ekulondolozeni komhlaba. Abantu bayakwazi ukuzithengisela imfuyo yabo kumashishini akufuphi.

Urhulumente uxhamla ekuxhaseni abalimi abasakhasayo ngeendlela ezininzi. Ukwandisa imveliso yezolimo ethi bavelise ukutya okungcono ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya, ekunyuseni ezorhwebo namanye amazwe kwaye noqoqosho lwesizwe.

Ii-drones zingabanceda kakhulu abafuyi nabalimi ngokuba zingakuncedisa ekunkcenkcesheleni izityalo, zigade amasela ezilwanyana.

Amaziko emfundo adlala indima enkulu ekomelezeni icandelo lwezolimo. Zibonelela ngolwazi nezakhono kubafundi babe ziingcali kwezolimo. Uqeqesho oluthe vetshe kwizifundo ezahlukeneyo kwezolimo ziza nophando kwaye nokuvavanya iindlela ezintsha.

Zinceda abantu ngemfundo esemgangathweni, iiprojekthi ezingentengiso nabathengimveliso. Ukuqhagamshelana nabantu abanamashishini kongeza ulwazi ngentengiso.

Izinto ezingathengiseka lula eMzantsi Afrika zizinto ezifana neempahla nezihlangu. Iimpahla zithandwa kakhulu apha eMzantsi Afrika. Abantu basebenzisa iimali zabo zokugqibela abanye baxolela ukuthenga noba ixabiso lithini. Ufumanise abanye bavula namatyala ukuze bafumane ezi mpahla.